Enye yeengxaki okanye imicelimngeni ngokufuya iigusha kukubana iigusha kulula into yokubana zithatheke ebantwini abazebayo. Okwesibini, zigula kalula and zigula msinya. Okwesithathu, izinto zokuzifuya zinokubiza zinokuba .

intsangu kulula ukuyityala futhi akuzondleko ukuyityala. Ziyayenza nemali eninzi ngokuba abantu abanintsi bayayisebenzisa ukuze benze amachiza abawenzayo, abanye ulutsha luyayisebenzisa ukuzonwabisa.

Izikhukhula ziyonzakalise kakhulu imeko yophuhliso kwezolimo ngendlela eyokubana abafama okanye abalimi abaninzi balahlekelwe zizinto ezininzi, imfuyo yabo abafuyileyo zikhukhuliseke kunye nemvula, abayityalileyo umhlaba uye wamanzi de kwafikelela kwintobana izityalo zangakwazi ukumelana nezi mvula ezenzekayo. Kangangokubana abanye kuye kwanyanzeleka intobana mabalinde de kuhle amanzi ukuze bakwazi ulungisa umhlaba kwakhona ukutyala. Loo nto iphinde iphazamise kwezoqoqosho kubo ngokuba abantu abanintsi bazophelelwa yimisebenzi kuba kuye kwamoshakala kunye nezindlu, izinto zokusebenzela.

Ndingathenga izongezo ezaziwa okanye ezibizwa ngokuba zii-supplements, zitye nombona ngokuba umbona uye uzinike amandla.

Kukuqinisekisa intokubana kule farm unayo zikhona iitanki okanye wenze umngxuma lowa owenza intobana amanzi angapheli. Xa ndithetha ke ngomngxuma ndithetha ngezi zinto zibizwa ngokuba yi-borehole ngesiNgesi.

Laa gadi isincedisa kwinto okubana siye sityale izithelo okanye iziqhamo, amaveji iinto ezinjengee-cabbage, izipinatshi, imifuno yonke, amatswele. Loo nto incedise entweni ukubana xa ngaba sipheka ayikho isidingo sokuba uye edolophini uyokuthenga yonke into ukuze upheke, usengakhangela.

Ziindawo ezinjengoMntla Koloni, kooLimpopo kunye naseMpumalanga. Kwiindawo ezinjalo kudla ngokuba kufumaneke iziqhamo ezinjengeemango, ama-grapes kunye namalamuni.

Yenza loo nto intokubana abatyalimali abasuka kwamanye amazwe bangabi nako ukusithemba okanye ukuzethemba ngokutyala imali kwilizwe lethu.

Ukutyala ezi zityalo ekuthiwa ngusijongilanga kuncedisa kwinto okubana azinazo iindleko ezininzi zokusityala. Kukholeleka into okubana kulula kwaye akungomsebenzi mninzi ukuzityala. Okwesibini, kuncedisa kwintobana zona ziyancedisa ekulweni nezifo ezithile.

Kungokuba ukutya okunkonkxiweyo kona akukhawulezi ukubola kwaye kuyahlala ixesha elide kwaye ukutya oku okunye okubolayo zizinto zona endingakwazi ukuzilungisa ekhayeni, ndingazityala egadini.

Usenokuzityalela, afune umhlaba okanye acele umhlaba angakwazi ukuthi atyale, atyale iziqhamo, iziqhamo anokukwazi ukuba aziphilise ngazo. Angazikwazi ukuzithengisa elalini, angakwazi nokuthetha kunye neevenkile ezithile ezinjengooBoxer, ooSpar akwazi ubathengisela izityalo bakwazi ukuthengisa ke ngoku bakwazi ukuthengisa aze afumane enye inzuzo.

Kwizilwanyana ezincinci njengenkukhu kukuziqhawula umqala kodwa kwizilwanyana ezifana nebhokhwe kunye negusha kunye nenkomo ukuhlaba nje ukufutshane apha esifubeni, kufutshane nentliziyo.

Kuyaxhomekeka intokubana ndifuna ukuba ngumfama onjani. Ukuba umzekelo ndifuna uba ngumfama otyalayo, ithi loo nto ndizodinga umhlaba, ndidinge itrektara ebizwa ngokuba yigandaganda. Ndidinge kunye nezityalo zokutyala ezisencinci, ndidinge indawo enamanzi okanye ndidinge izixhobo ezifana netanki ukuze ndikwazi ukunkcenkceshela, ndidinge amapayipi okuthela okanye ukuze ndikwazi ukukhulisa izityalo zam.

Incedisa loo nto ukubana akwazi ukubhajetha angaqeshi abantu abaninzi ebe abe yena ezodinga abantu abambalwa, yenze loo nto ukuba abe nabasebenzi abadinga into yokwenza atyeke emalini empokothweni. Incedisa nasentokubana mhlawumbi angaqashi abantu abambalwa kube kufuneka abantu abanintsi, loo nto iphazamise ekubeni iziphumo okanye iziqhamo zibe mbalwa.

Iintsuku zokulima zixhomekeke ekubeni wena utyala izinto ezinjani. Umzekelo, xa uzotyala ii-strawberries, amaqunube, awunowatyala nokuba kunini ngokuba izityalo ngezityalo zinemaxesha azo. Awunotyala amaqunube ebusika, injalo ngokunjalo.

Ngokoluvo lwam, akukho lula kakhulu ukutyala umbona. Ayingomsebenzi umkhulu kangako kodwa nawo udinga ukubana uqaphele ngokuba kuba khona izinto eziye ziphazamise ukukhula kwawo umbona. Kwaye kuba khona amaxesha neendlela zomhlaba, umhlaba apho umbona uye ungakhuli kakhulu, kufuneka uqaphele. Ndingatsho ndithi akukho lula ngoba kufuneka uqaphele izinto ezinintsi xa utyale umbona.

Ndicinga into okubana umsebenzi wokutyala okanye wokulima ubonakala ingathi ngumsebenzi osebenzisa nzima, ongekho lula, kungako nje abazali bengasoze banqwenele intobana umntwana makasebenze nzima.